O a ka akantšhang merogo mengwe e e sa itsegeng thata e ka nnang molemo go e leka. Morogo wa thepe.

Kgaitsedi ya gago e go romile kwa mabenkeleng go ya go reka dijo tsa mosupologo. O no o ka reka merogo e ka ntlha yang? Ke ka reka khabetšhe, spinach-e, morogo wa thepe. Ke morogo wa ka ntlha ya gore ke di agang mmele ke dikotla.

Kgolo ya thekenoloji e ama jwang temothuo le kgwebo ya maungo. E ameha ka gonne dijalo be le go ba le thekenoloji di ne di godisiwa di tswalwa fela ka plastic gore letsatsi le sa di difisa jaanong go bereka dithekenoloji go dirisiwa le mabone tswelediwa diriwa dikampa tanning diriwa ka mabone ka ntle le letsatsi.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo farologaneng a jwang mefuta ya maungo a ka jwalwang mo polaseng. Ke merogo, ditamati, mazambane, dieye, di-veggie tsona. Diapolo, di-strawberry, dipanana.

Maungo a na le seabe sefe mo boitekanelong jwa motho le mo phepong ya gagwe, mme a ka tse ngwa jwang mo dijong tse di nang le dikotla. Maungo le diaga mmele a dira a na le seabe mo bophelong ba rena a na le dikotla a dira gore re sa ka metlha le ka metlha a re sireletsa mo malwetsing.

Maungo a na le seabe sefe mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa gore ora jalo? Maungo a na le seabe ka gonne ikonomi ya Aforika Borwa ga ena madi a mantsi. Maungo a thusa thata mo ikonoming ya rena, ka gonne dijalo go dira dijalo go botoka ga .

Merogo e na le seabe sefe mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla, mme e ka tsewa jalo wa dijo tse di na le dikotla seabe sa go ja dikotla go ba phepa go ja dijo tse di phepa tse di siametseng mmele ya rena. E ka tsenwa ke go apeilwe dijo o tshela dijalo o lokela merogo mo dijong.

Merogo ke dijo tse di phepa tse di agang mmele, mme e sologela matsogo jwa rona molemo . Ka go tiisa marapo a rena ka go ka dikotla jalo le jalo.

Ke ka ntlha ya eng fa batho bangwe ba rata go nwa rooibos go na le go nwa mofuta ope fela o mongwe wa teye. Ka ntlha ya gore rooibos-o e a jadiwa. Dilo tsotlhe tse di jadiwang di na le dikotla di agang mmele.

Ke akanya gore rooibos ena le seabe se fe mo go rotloetseng temothuo e e tswelelang le mekgwa ya go sireletsa tikologo. E na le seabe ka gonne e a jadiwa e botoka e dira le gore e ture yona ke dira botoka mo nageng ya rena.

Go ne wa etela temothuo ya ga malome mme o ne a go ruta ka thulaganya ya go ntšha rooibos lgore o ithutile eng Ke ithutile gore sa ntlha o tlhopha matsogo before o tšhwara dijalo fa go ntšha rooibos-o o ntšha from ko tsa teng le gore e diriwa jang.??!???

Go jala maungo go dira matšhelo a batho bo be bonolo ka gonne tlhwatlhwa ya dilo e kwa godimo kwa Aforika Borwa, jaanong e dira gore matšhelo a batho o be bonolo ga ba jetse maungo.

Tamati e jalwa re sebedisa dipeo tse re di fumanang mo go yona. Re jala ka tsona tamati rera o jwa re ja fa ntšhitse ditamati kwa ntle.

Rooibos e jalwa ka matlhare a leng kwa ga ra ona a bidiwa ga tswaletse ka kwa godimo re a .

Melemo ya rooibos-o ke go tiisa masole a mmele. E dira le gore motho a je ke appetite, e dira mmele go bolokege e fa le maatla.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebane le tsona ke gore tšhwanetse ba dire gore , rooibos ya bona e sa fumana letsatsi haholo ba tšhwanetse go tswalela fa ba lemang teng. Go ditemo tsa bona di be le di kry-e metsi ka metlhale ka matsatsi.

Tse balemirui ba maungo ba lebaneng le tsona ke metsi ka gonne dipula ga di sone jaanong ga ona metsi. Dijalo di a swa ka letsatsi.

Dilo tse ba di dirisang jaanong ba dirisa matute a dikgomo ba omisa ba tšhela gore go mele. Fa ba tswelelang hona dilo di mele ba kgone go kotula ka pela ba reka le ma-pipe a go tšhela metsi spray a spray-ang mo gotlhe gore ba sa nna ba isa kwa lekwa pipe ba reka dijalo.